Ndiphoxeke kakhulu ukuba inkampani bendiyithembe njengani ingenza into engenamsebenzi olu hlobo. Okokuqala, imali yokuya eLondon nokuya eThekwini azilingani kwaye asoze zilingane nanini na. Le mpazamo niyenzileyo inkulu kakhulu kwaye bendingayilindelanga ukuba ingenziwa yile nkampani. Okwesibini, yenzeka njani into yokuba ezi khompyutha zenu zingayiboni le nto ngoba inintsi kakhulu imali yokuya eLondon xa uyithelekisa nemali yokuya eThekwini? Yonke le nto izandityela ixesha ngokuba ngoku kuzawufuneka ndilinde enye inqwelomoya ephumayo ngokuba izandishiya le kumele uba ndikhwela kuyo ngoku. Into enje akukho mele uba iyenzeka kwaye iyandicapukisa ngaphezulu.

Nam ndikuluhlu lwabantu abaziva bengakhuselekanga xa bekhwele uloliwe. Manintsi kakhulu amabali esendiwavile kubantu abathi babanjwa inkunzi kuloliwe, yiyo loo nto nam ndingaziva ndikhuselekile kuloliwe.

Ukuhamba ngebhayisekile phakathi kweemoto kuyingozi kakhulu, nangona ke kusongeka iindleko kwaye kuyindlela yokuzivocavoca ukwenzele uhlale usempilweni. Urhulumente makalungise iindlela okanye azongeze ukwenzele abaqhubi beebhayisikili babe nendlela yabo bodwa abaqhuba kuyo. Le into ndiqhele uyibona kula mazwe angaphandle, apho abaqhubi beebhayisikili benendlela yabo bodwa. Loo nto ibagcina bephephile ezingozini zeemoto.

Abaphangeli abakhwela iibhasi iyabachaphazela kakhulu into yoqhankqalazo lwabaqhubi beebhasi ngeendlela ezininzi. Ezi ndlela ziquka ukukhwela ngamaxabiso aphezulu xa besebenzisa olunye uhlobo lwezithuthi, ngoba kaloku ibhasi inamaxabiso aphantsi xa uyithelekisa nezinye izithuthi. Okwesibini, bazashiywa lixesha ngokuba ezinye izithuthi zigcwalelwa kakade ngoku nabo xa bezongezeleka apha kuba ngamahintsihintsi kukugilana okubheka phambili. Abanye baphele beshiywa sisithuthi sexesha abaqhelene naso. Okwesithathu, yinto yokuba umsebenzi uba semngciphekweni ngokuba ufika emva kwexesha lokusebenza, ize loo nto ikufake engxakini.

Imibutho yeeteksi ibalulekile kakhulu ngokuba ibagcina abaqhubi besenza into efanelekileyo bengenzi nantoni na abafuna ukuyenza. Yonke into iyaludinga ulawulo ukwenzele kungabikho isiphithiphithi sento engalawulekiyo. Yiloo nto ke ibalulekile le mibutho izolawula aba noteksi ibagcine emgceni kwaye bakwazi ukuhlonipha nabakhweli beetekisi.

Ukhuseleko lwabakhenkethi lubalulekile kakhulu ngokuba luzisa urhwebo kwesi sizwe sethu nakumazwe angaphandle. Uqinisekisa ukuba bakhuselekile abakhenkethi kuza kufuneka ndiqinise ezokuphepha. Kubekho oonogada kunye nabakwasidlodlo, nditsho ke amapolisa, azobe encedisana nam ngezokuphepha.

Kubalulekile xa uhamba ngeenyawo ungahambi endleleni yemoto uske uzihambele kule ndlela yenzelwe abantu ukuba mabahambe khona. Kubalulekile nokunxiba impahla egqamileyo xa uzihambela ngeenyawo, ukwenzela iimoto zikubone useza kude zingakugilisi.

Njengepolisa lendlela kuzawufuneka ndisebenzisane nemibutho yeeteksi ukwenzela izofaka abaqhubi endleleni elungileyo. Xa ndinosebenzisana kunye nemibutho wonke lo mkhwa angaphela ngoba uyingozi kwaye uyabulala.

Iinkonzo zezithuthi ezikhona ngezoncedo elungxamisekileyo kwaye nazo zimbalwa. Umntu ulindiswa ixesha elide phambi kokuba zifike.

Ukunyuka kwamaxabiso ebhasi kuba yingxaki enkulu, ngokuba abantu bayasokola kwaye baphela bengena ematyaleni ngokuzama ukufumana imali.